Mokgwa oo nna ke o sebedisang ke ho reka moya. Ebe ko fetolela ho data hobane dikgetho di ngata tseo nka kgethang ho tsona moo, tseo ba mpontshitseng tsona. Jwale hona ho thusa hore ke ikgethele ka bo nna ebang ke sena tjhelete e lekaneng. Ke kgethe e nngwe. Ke nahana mokgwa ona o ka o ka thusa batho ba bangata hore ba boloke tjhelete.

Ngwanaka hobaneng o qetile data ya ka? Na wa tseba mabaka eo ke ne ke tlo a etsa le melaetsa eo nka be ke e fetisitse ka data eo o e qetileng wena? Tjhe, o nswetsitse hobane hona jwale tjena ha ke kgone ho fumana melaetsa ebile ha ke kgone ho romela melaetsa . Ke a tshepa hore seo o no se etsa ha o tla qeta data eo e ne le sa bohlokwa.

Ke swabile haholo ha e le mona video ena eo re e shebelletseng e hlahisa mahlabisadihlong a mofuta ona. Ke ne ke sa lebella ntho tse tjena. Ke tsebile fela e le video eo ke e romelletsweng e qabolang, jwale, ke maketse jwalo ka ho lona, le maketse ha e se e hlahisa taba tsa mofuta ona. Mme ke kopa tshwarelo e kgolo le ho bontsha tshwabo e fetang tekanyo.

Se kgolo ho motho hore a tsebe hore lebitso lebe ke seromo. Jwale lebitso la hao le latela diketso tsa hao. Le ha o sa rate o ka fumana o latetse diketso tseo, mohlala, Tsietsi, hangata batho ba rewang lebitso lena ba bonahala ba le ditsietsi di ngata haholo . Lebitso lebe e fela ruri e le seromo.

Ke dibokellwa tse kabang robedi tseo ka di hokelang ho Wi-Fi ya hao lapeng. Mme disebediswa tsena ha di etse bothata. Ha feela wena o le motho a di sebedisang, o sa sebedise tse ding ha o ntso sebedisa tse ding ka nako e le nngwe, o baka ntho e bitswang ke kgobokellano e leng traffic. Jwale disebediswa tsena di sebetsa ka mokgwa wa hore e nngwe le e nngwe e tla be e hoketse hona mono ho Wi-Fi. Jwale ho tswa hore na Wi-Fi ena ya hao e e bohole bo bokae. Mme o ka hokela dintho tse ka reng bo-TV ya hao, fono ya hao le tse ding.

Halo, ke a leboha ha le nkile mohala ona. Ke nna Karabo Malefane. Ke ke ile ka bona ho le bohlokwa hore ke patale ngwana karete ya ka ya hobane a rata ho e ntsha moo mme a bapale ka yona. Jwale bohloko ba taba ko re ke lebetse moo ke e patileng teng. Ka bobebe, kapa ka mantswe a mang, ka re karete ena e lahlehile hobane e se le ho isa nthwe ya ho ya kgweding jwale ke sa e bone karete ena. Mme ha ke hopole tutu hore na ke behile kae. Lebitso la ka ke Karabo Malefane jwalo ka ne se ke tjholo di-number tsa ka di ke zero seven, nine, seven, eight, eight, seven, six, four, five. Ke kopa thuso hore ke etse karete e ntjha.

Melaetsa ya bohlokwa nna ke e romela ka email lebaka baka kore email-eng melaetsa eno e bolokehile. Le ha nka lahla fono kapa yona laptop. Melaetsa ena e tla dula e bolokehile hobane ha nka fumana sesebediswa se seng e leng fono kapa email. Ke tla nne ke kgone hore ke fumane di-email tsa ka hona hona moo. Jwale taba ena ya hore di dula di bolokehile e mpeya ka botleng haholo. Ke rata ho fumana melaetsa ya ka ka di-emails.

Ka ntle ho marangrang tshebetso ya ka ha e na bonahala hohang le tshebetso ya basebetsi ba bang hobane, nako tsena ke tse thata haholo mme hore re fetise mosebetsi le hore o tle ho etsahale ka makgethe. Ke hore feela re be le di-Wi-Fi kapa tsona dintho tse hokahanyang marangrang. Beng ba ka ke kopa le mfe monyetla wa hore le nkenyetse marangrang metseng mona e leng ya ka le batho bao e leng basebetsi ba company yona ena. Mme re tle re etse bonnete ba hore mosebetsi o tswella pele le ha re se re o etsetsa ho tloha mahae.